Uma ngingathola ithuba lokubuza umuntu wenkolo ehlukile kuneyami, ngingabuza indlela abaziphilisa ngayo nendlela abagcina ngayo isiko, futhi ngingafuna ukufunda isiko labo nendlela abagcina ngayo impilo yansuku zonke.

Izinto ezifana njengokubasa umlilo phansi kwakuyinto endala ekhaya, kufana nokwakha ngodaka kwakuyinto endala. Ngoba kuhamba kuhamba kushintsha izikhathi sesigcina sesakha ngezitini phecelezi bricks, ngisho sifuna ukupheka manje sesipheka ngezitofu asisabasi umlilo. Kuqala sasikhanyisa amakhandlela kodwa manje sesikhanyisa ama-light bulb okanye ama-globe. Kuqala sasihamba ngezinyawo noma amahhashi, kodwa manje sekukhona izimoto, futhi kuqala sasijwayele ukufulela ngotshani kodwa manje sekukhona ukhethe no-asbhestazi.

Ukufundisa abazukulu ukupheka ngendlela efanelekile noma ngendlela eyisiko kubaluleke kakhulu ngoba indlela esipheka ngayo ibalulekile ukuthi siyigade ukuze sigcine imizimba yethu inemsoco futhi inamandla. Kuyaye kube abantu besifazane abakwenzayo lokho, for example okanye isibikezelo, ukupheka umqombothi yinto yomama abadala, bayaye bethi uma sebekhulile babize izingane zamantombazane okanye izintombi, bazifundise ukuvuba utshwala nazo ziyothi uma sezikhulile sezishadile, zikwazi ukuvubela imindeni yazo utshwala zifundise futhi nezingane zazo ezizofundisa esinye isizukulwane.

Izinkolelo ezahlukahlukene zingisize ngokuthi ngikwazi ukuzihlonipha njengomuntu omnyama futhi ngikwazi ukuhlonipha isiko lami, ngiphinde ngikwazi ukuhlonipha usiko lomunye umuntu okanye inkolelo yakhe futhi ngihloniphe nendlela aziphilisa ngayo nezinqumo zakhe azithandayo.

Uma ngabe umuntu esishiya emhlabeni lapho athulele khona, njengamaZulu, siyakholelwa ukuthi ilapho asuke esahleli khona ngokomoya. Ngakho-ke uma sekulungiselelwa umngcwabo, kuyaphoqa kuwo wonke umndeni wamaZulu ukuba uhambe, uyobheka isihlahla thizeni azolandwa ngaso lesi sihlahla sibizwa ngo mlahlankosi. Ilunga lomndeni thizeni liyaye lihambe liye lapho lowo osesishiyile emhlabeni okanye seshonile athulela khona lifike likhulume naye liphethe lesihlahla, limlande limyise ekhaya okuyilapho ayofike angcwatshelwe khona.

Indlela zokuxhumana zisiza abantu abaningi ngezindlela eziningi njenge mfashini. Ezindleleni zokuxhumana kunabantu abahlukahlukene futhi abahlala emazweni ahlukahlukene abakhombisa abantu okanye abafundisa abantu ngemfashini noma kubekhona imibukiswano abayenzayo okanye abayifakayo ezinkundlaneni zokuxhumana. Okuyilapho-ke abantu abanjengathi abantu abamnyama esibona khona mase nathi silandela leyo mfashini.

Indlela elula engasetshenziswa ukuze umuntu ngamunye nenhlangano yakhe akwazi ukuthi azwane nabanye, ukuthi kube khona imicimbi eyenziwayo unyaka nonyaka enamasiko ahlukahlukene, lapho kuyobe kukhona amasiko ahlukahlukene abantu umuntu ngamunye ngamunye ekhombisa isiko lakhe, naloyo nalowo.

Ukudla nokudla kuya ngokuya kuya ngokuya kuyashintsha indlela abapheka ngayo abantu njengoba izikhathi zingasafani nasemandulo. Lokhu kugcina sekushintsha nendlela okwenzeka ngayo emcimbini yobukhosi ekhethekileyo.

Uma usemcimbini wesintu okuphekwa kuwo into ongayithandisisi, kubalulekile ukuba uchaze isimo sakho ngenhlonipho, ubeke indelelo eceleni, ubonge mase ucela ukuba bakunike okunye okukhona uma ngabe kuwukuthi banako.

Kuningi okungalahleka ngoba isikhathi sihamba sishintsha. Abantu baya baya ngokuya balahla amasiko abo. Izinto ezifana nokuthi uma kuyiwa emngcwabeni akumele kuphuzwe utshwala, kodwa abantu abaningi ezikhathini zamanje kuyaye kuthi uma ngabe sekuqedwe ukungcwatshwa komuntu, bahambe bayozijabulisa bebhiyoze nangotshwala.